Kubalulekile uma uwumlimi ukuthi ugome izifuyo zakho. Uma zingagonywanga, kujwayeleke ukuthi uma kwenzeka kusibakhona isifo esivelayo ezakho zisheshe zithinteke. Futhi nakhona uma zingangonywanga, kuyibanomthelela wokuthi leyo nyama noma umkhiqizo wakho uba sezingeni eliphansi. Uthi uma ngabe ususiya emakethe, ufice ukuthi ezakho abasazithathi ngemali ephezulu. Okunye futhi, ukugoma noma ukugonywa kwezifuyo kubaluleke kakhulu ngoba kuba nomthelela omuhle kwisikhumba saleyo mfuyo yakho.

Ukugonywa kwezifuyo kubaluleke kakhulu ngoba uma ungenzanga njalo kuba nomthelela omubi. Okunye okubi okuye kubonakale yikuthi isikhumba saleyo mfuyo engagonywayo uyasibona ukuthi asisihlanga, futhi-ke nomkhiqizo waso ujwayeleke ukuba phansi kakhulu okuba nomthelela wokuthi uma nifika emakethe eyakho imfuyo ibuya nemali ephansi noma kwenzeke bayijikise ngoba bengajabulanga laba abathengi.

Abalimi abasafufusa likhulu iqhaza abangalidlala ukuthi bathuthukise indawo zasemakhaya. Sebengadala amathuba omsebenzi futhi sebengadala nezimakethe zabo endaweni, ezingaholela ukuthi kutholakale sekunama-trucker noma sekukhona abalandela lezozinto kuleyondawo. Lokho sekungaba nomthelela omuhle ngoba sekungatholakala ukuthi kuyoba nezitolo namagalaji nakho nje konke okunye okungadingwa izihambi. Konke lokhu kuyodala amathuba ebhizinisi, futhi-ke lawo mathuba ebhizinisi ayoletha inzuzo eningi endaweni. Bonke abantu basendaweni bangahlomula umnotho ukhuphuke.

Ohulumeni noma izinhlangano zingabasekela ngolwazi ngoba ulwazi luyasilela kakhulu abalimi. Kepha abangabalethela ulwazi babalethele nalezo zinsiza kusebenza. Lokho bangakuthatha bakwembathe bakusebenzise kusize kakhulu okongeni amanzi, ngoba sisazi ukuthi amanzi ayinkinga ezweni. Kepha abangehlisa isibalo samanzi abawasebenzisayo sebengahlomula kakhulu nomkhiqizo wabo ukhuphuke.

Ngokwami ukubona, lolu lwazi olusha esiqeda kuluhlomula liyoshintsha kakhulu indlela esiphila ngayo. Kuyimanje sesikwazi ukuhlanganisa izihlahla noma izitshalo ezihlukeneyo sikhiphe isitshalo esisodwa. Leso sitshalo isitshalo esingakaze sibonakale. Lokhu okwenzeke lapha kungumlando ngoba nanku sesiyokwazi ukuthi ngokomoya siqondanise isitshalo, zikwazi lezo zitshalo ukuthi zikhiphe isitshalo esibaluleke kakhulu futhi esingadingi amanzi amaningi ukuthi sikhule.

Ipulazi lingaqinisekisa ukutholakala kwezithako ezintsha endaweni yokudlela ngokuthi limeme labo abazi kakhulu ochwepheshe babeluleke kakhulu ngokuthi indlela eya phambili nendlela eyamukelekileyo iyiphi. Kubaluleke kakhulu ukuthi ulwazi lutholakale kwabaphambili ngoba vele iyayishiwo kuthiwe inyathi ibuzwa kwabaphambili.

Endaweni yangakithi, izitshalo ezivame ukutshalwa ngama-aphula kube ubhanana. Ingakho kuye kuthiwe kukwesikabhanana, kusuke kushiwo lowo bhanana oyiwo othe chithisaka. Kepha-ke ezinye iy'ndawo kutshalwe nama-olintshi, ama olintshi lawa ayifaka inzuzo kakhulu lomoba. Yizo nje izinto engabe zitshalwe kakhulu endaweni yangakithi.

Ezolimo zithathwa njengenye yemikhakha ebalulekileyo emnothweni, ngoba zinamathuba omsebenzi amaningi kakhulu futhi ziyayifaka inzuzo nasendaweni. Okunye futhi, abalimi badale ukuthi indawo eziningi zibe nemigwaqo emihle kakhulu. Lokhu okufukula umnotho wasendaweni. Njalo lokho futhi kufaka nemali ki-economy yakithi.

Ngokubona kwami, izithiyo ezingangiphazamisa ekakhulu yisomiso. Isomiso lesi sesingaholela ekutheni kusilele amanzi. Amanzi lawa ayadingeka kakhulu ekuniseleni izitshalo. Ukusilela kwamanzi sekungaholela ekuthini izitshalo zami zijike zingafiki lapho kumele zifike khona. Ukungafiki kwazo lapho okumele zifike khona, sekungangilimaza ekuthini ngijike ngingasabi nomkhiqizo opheleleyo. Futhi nalokho kusilela komkhiqizo, sekungaholela ukuthi kwehle inzuzo. Ukwehla kwenzuzo sekungangilimaza, kulimaze nekutheni izisebenzi zami kumele zihole nami ngondle umndeni wami.

Abalimi abasafufusa emakhaya babhekane nenselelo eziningi. Eyokuqala ikusilela kwinsiza kusebenza. Badinga ogandaganda abanabo ogandaganda, badinga nokuthi baxhaswe nguhulumeni nenhlangano ezizimeleyo, okunye futhi badinga ukuthi baxhaswe ngumphakathi. Umphakathi lo uthenge lezo zitshalo zabo, ngoba indleko zokuhambisa izitshalo emamakethe ziphezulu kakhulu. Lezo ndleko ziholela ekutheni isivuno sabo noma izitshalo zabo sijike singafiki ezimakethe ezisedolobheni.

Uboya bungizwa ngizizwe ngijabulela ukuba ngumu-Afrika, ngijabulela nokuthi ngiwumfana okhulele emakhaya. Ngize ngikhumbule emuva sisakhula ubaba esibiza esibayeni. Besithi uma sifika lapho, athi nje ngokubonisa lezi zifuyo, akubonise ukuthi uyayibona le, le ihlambulukile le nkomo noma imbuzi. Konke lokhu ubekubona ngesikhumba sayo. Isikhumba sayo siyakutshela ukuthi iphile kahle okungakanani. Noma ngabe kukhona lapho okungahambi kahle khona, ushesha ukubone kwisikhumba sayo leyo mfuyo. Ingakho nje kungikhumbuza emuva, ngisakhula ngisengumfananyana.